Ho bula account-o ya polokelo ka se sebediswa sa mobile banking. Kena, mme o ye karolong ya accounts kapa bula account-e e ntjha. Kgetha savings account, kgetha mofuta oo o ratang. Hlahloba, mme o amohele dipehelo le dipehelo. Ebe o netefatsa dintlha tsa hao mme o romellwe kopo. O tla fumana netefatso hang ha account-o e bulwa ka katleho.

E ka nna ba o kene boemong bona ka lebaka la boemo ba tshohanyetso bo neng bo sa lebellwa. Jwalo ka sekoloto sa bongaka, ho lokiswa ha koloi, kapa ho lahlehelwa ke mosebetsi ka tshohanyetso. Ha o ntso o phela, moputso wa ho lefa ka tjhelete e nyenyane kapa o sa e boloke. Ka ha dikoloto di ne di le teng, mme ha ho na monyetla wa ho fumana mokoloto wa setso. Kadimo ya letsatsi la ho lefa e ne e bonahala e le yona feela kgetho e potlakileng le ha o na le phahello e phahameng e le hore feela e dule e le teng.

Ke utlwisisa ho tshwenyeha ha hao. Tefiso e mpe hang ka mora ho bula account-e e ka etsahala ka lebaka la ditefiso tsa ho qala account-e. Tlhoko ya bonyane e sa fihlelleng, kapa ho tshwarwa ka tumelo pele. E re ke hlahlobe dintlha tsa account-e ya hao hore re tsebe ho tseba sesosa hantle, mme re rarolle ka pele.

O lokela ho hlahloba dintlha tsa hao tsa mokoloto bonyane hang ka selemo. Nalane ya tefiso e ama dintlha tsa hao haholo. Dintlha tse ntle tsa mokoloto di o thusa hore o tshwanelehe ho fumana karete ya mokoloto e nang le mantswe a betere.

Account-e ya polokeho eo thusa ho boloka tjhelete ka mokgwa o sireletsehileng le ho fumana tswala ha nako e ntse e ya. O ka kenya le ho ntsha tjhelete ha ho hlokahala. Empa ho molemo ho tlohela tjhelete hore e hole. Ha o ntse o boloka nako e telele, o fumana phahello e ngata ho etsa hore ebe mokgwa o bohlale wa ho iketsetsa leruo bakeng sa bokamoso.

Tshwarelo, empa re keke ra fana ka karete ya mokoloto hona jwale hobane lebitso la hao direkotong tsa rona, ha le dumellane le ID ya hao ya semmuso. Re tla hloka ho lokisa ditaba tsena pele hore re tswelle pele.

Ke ile ka ikutlwa ke imolohile le ho tsilatsila. Ho ile ha nka dibeke tse seng kae ho etsa qeto. Mme ke ile ka buisana ka yona le setho sa lelapa pele ke etsa qeto ya ho qetela.

Malome o ka fapanyetsana di-dollar-ra tse makgolo a mahlano bankeng, kapa ofising ya phapanyetsano ya tjhelete. Ba tla e fetola ho diranta tsa Afrika Borwa ka sekgahla sa phapanyetsano ya hona jwale.O tla hloka ID ya hao feela.